Ngombono wami mina, ngibona sengathi izindlela lezi ezikhona zokulawula inzalo, aziwona umthelelo kweyami impilo, kodwa ngiyabona ukuthi abanye abantu abakhona abanalo ulwazi oluphelele ukuthi kusebenza kanjani. Ngoba sikesizwe komunye ukuthi hhayi, mina ngiyajova and kubuhlungu la, kwenzeka ukuthi, kwenzeka, kwenzeke ukuthi empilweni yalowo muntu, egcine umuntu esesaba naye ukuyoqala. Uthole ukuthi omunye ufake i-loop la esandleni, noma ufake lokhu okuthiwa angazi yini le efakwa la engalweni, kodwa utholukuthi useneyinkinga, hlampe akasakwazi ukungena esikhathini sakhe asijwayelekile. Lokho kugcina sekudala abanye abantu abakuzwayo lokho, abanye abantu besifazane bagcine sebengasondeli eduze komtholampilo.

So, ngokubona, ngokubona kwami into ebalulekile nje, uma kuyindawo esebenza nomphakathi, esebenza nabantu abahlukahlukene, kumele ivumeleke ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthi angene kuyona. Ngabe umuntu ohamba ngezinyawo, ngabe umuntu ohamba ngenqola enamasondo, onokukhubazeka ngokomzimba, akwazi naye ukuthi akwazi ukufinyelela kwikhemisi. Ngoba, if amarempu ya, amarempu iyona into edingakala eyindaweni eyiningi. So, amasitezi kuba nzima vele umuntu ohamba , ngenqola le enamasondo ukuthi akwazi ukufinyelela ngaphakathi. So, amarempu kuyiyona yinto ebaluleke kakhulu ukuze ukwazi ukuwathola wonke lawo makhasimende.

Yebo, sengake ngayiphuza imbiza and imbiza engangiyisebenzisa, ngangisebenzela ukuthi, ngingayisebenzisela ukuthi, ngangibanjwe isisu. Ngale ndlela yokuthi sasiqinile, kungaphumi lutho nje ngezansi. Kwakunzima impela, ngithi ngisabathe, ngisabathe, ayi akwenzeki. Ngakhumbula ikhambi elalenziwa obabamkhulu nogogo, besenzele lona, okuyisihlahla somsilinga nje, usigxobe, usigxobe musuyasiphuza noma uchathe ngaso. Kwaba iyona-ke uhlobo lwembiza ongalisebenzisa and yangisiza kakhulu ngoba kwakwazi ukuthi kuphule, kuphume konke ukungcola okwakukhona ngaphakathi, ngikwazi ukuthi nami ngizizwe sengiwumqemane, ngikwazi ukwenza izinto bese kunzima ukuzenza ngoba ngangibambeke kakhulu.

Nguwumuntu wesilisa nami omunye, ngibona kubalulekile kwemikhankaso le yezempilo eqondene nathi bantu besilisa, ngoba eyikhathini eyiningi, sabantu abanqenayo ukuvakashela umtholampilo nje. Ngisho ngathiwa umuntu sekunzima impela kuyabheda, angancamela ukuthi asebenzise amanye amakhambi kunokuthi asondele emtholampilo. So, kubalulekile kubantu besilisa bonke ukuthi umtholampilo suwuvakashela. Ufike emtholampilo wenze le lama-test awenziwayo nawe, ukuze uzokwazi ukuthola ezinye izifo nezinye izinto ezingekho right ngempilo yakho, kusa-early, ukwazi ukugwema ikusasa elibhedayo, noma ikusasa engeke libelihle nakuwena. So, bengifisa bonke abantu besilisa bake bakuzame lokho.